Ndingamxelela ukuba makaye kulaa mntu ebeboleke kuye imali, athethe naye ukuba imali akakabi nayo. Amcacisele ukuba uzokuba nayo nini, kwaye uza kumbhatala imali yakhe yonke iphelele, angakhathazeki. Kwaye ndithi makacele uxolo for ukungabhatali mali kwangethuba.

Ndingamxelela ukuba kuyanetha phaa phandle kwaye ndingamthengela i-airtime apha kum efowunini kwi-app yebhanka kwaye kulula, iyakhawuleza. Iza kungena efowunini yakhe i-airtime naye ayibone.

Ndingamxelela ukuba le app imnceda ukuba athenge umbane engakhange aye evenkileni. Athenge i-airtime, abhatale umntu imali ukuba ebetyala umntu, abhatale ii-bills zakhe ngaphandle kokuya ezivenkileni, kwaye ingaluncedo kakhulu olo.

Ndingamcebisa ukuba athethe nomatshonisa lowo, amchazele ukuba imali akakabi nayo kwaye uza kuyibuyisa imali leyo iphelele xa ethe wanayo. Ndiphinde ndimcebise ukuba akhangele itorho ukuze akwazi ukubuyisa imali yabantu.

Thumela ngebhanki ye intanethi efowunini kuba ungenza impazamo. Kungcono uye ngqo ebhankini ufumane uncedo kubantu abasebenza phayana ukuze imali ingayi emntwini orongo.

Iephu ikunceda ukuba ukwazi ukuthenga umbane, uthumele imali nakubantu abasondelelene nawe abakude, nokuthi ukwazi ukuthenga i-airtime ngayo, nokujonga imali osele nayo ebhankini, ibhalansi ukutsho.

Ndingakhawuleza ndifowunele ibhanka yam, ndicele ukuba bavale ikhadi lam. Litshone kwi-ATM ebendizama ukukhupha kuyo imali. Okanye ndingene kwi-app yebhanki ndivale ikhadi okwexeshana de ndiyokulivula elinye elitsha.

Akukhuselekanga kuba kule mihla sikhoyo kukho abantu abakwazi ukuhekha iikhompyutha. Hleze ungaselishweni lokuba iakhawunti yakho leyo ikwikhompyutha ihekhwe, ulahlekelwe ziimali zakho.

Iephu inceda ukuba ukwazi ukuthenga i-airtime, umbane kwaye ukwazi ukujonga imali osele nayo, ibhalansi yakho.

Ku-cash send imali awuyitsali phayana, akubikho mali ibasecaleni etshajwayo, umzekelo, ii-bank charges. Kwaye ndingamthumelela.

Kuyingozi kakhulu oko kuba akekho umntu onokwenza omnye umntu isityebi. Uya kulahlekelwa yinzuzomali kuloo nto. Ndingaze ndimlumkise kakhulu ngaloo nto kuba sisikem, utsho.

Bangaziqalela kodwa kungangcono ukuba babe ngaphezulu not kakhulu ukuze umntu afumane noko imali ethe xhaxha.

Ndingamcebisa ukuba athenge i-material yokwakha kunokuba enze imalimboleko, kuba laa mali ibuya sele inenzala eninzi emveni kwexesha elo lithile liye labekwa.

Ndingabaxelela ukuba andinayo imali kule inyanga, ndicele uxolo kakhulu kwaye ndenze iinzame zokuba ndiyiboleke. Okanye ndibaxelele ukuba kule nyanga izayo, ndiza kubeka kabini mna, ndizokube sele ndiyizamile loo mali.

Ndingambuza ukuba uyivule njani kwaye kudingeka zimpepha zini ukuvula le akhawunti, kwaye ithatha ixesha elingakanani ukuba ivulwe.

Ndingamxelela ukuba umasingcwabane ubalulekile kakhulu, ingakumbi xa kuthe kwawa ilungu lomndeni. Ndingamxelela ukuba ayithi loo nto ukuba xa kuvulwa umasingcwabane, umntu uza nkufa. Ubaluleke kakhulu kuba iyancedisa kwizinto ezithi zifuneke xa kuza kungcwatywa.